Ukufaka uNomalanga ngingajikelezisa abadlali sishintshane ngokudlala izindawo ezihlukene. Ngiguqule imithetho, ngilungise osayizi bamaqembu noma ifomethi yomdlalo. Ngikhuthaze ukuba kuhlanganyelwe. Sigxile ekuzijabuliseni, hhayi nje ngokuwina. Lokhu kukhuthaza umuzwa wokuba yingxenye, futhi kuthuthukisa ukusebenza kweqembu.

Iy'nzuzo zempilo engokomzimba ukuqina, kokuqina kwenhliziyo namathambo, amandla anda nokuvumelana nezimo, ukuxhumana okungcono nokulinganiselwa, ukuphatha isisindo, ukuqina kwamathambo okuthuthukisiwe. Izinzuzo zokulinganisa, ukuhlolwa kokufaneleka, isibonelo, ukuhlolwa kwe-BP, ukuhlolwa amandla. Ukuhlolwa kwezempilo, isibonelo, BMI blood pressure. Okwesithathu, ukuqapha okubamba iqhaza nokuzibandakanya. Ukulandelelela amazinga okulimala, kanye nokuvimbela. Lezi zinzuzo zingaba nemithelela emihle yesikhathi eside empilweni nasenhlalakahleni yabafundi.

Ukulinganisa izimfuno zezemfundo nezokusabatha. Okokuqala, ukuhlela okuguquguqukayo, ukuqeqeshwa kokuphatha isikhathi, ukubekwa phambili, nokubeka imigomo nezinhlelo zokusekela abaqeqeshi, othisha, noma abeluleki. Ukukhuthaza ukuzinakekela nokuphumula. Lokhu kusiza ekuvimbeleni ukutubeka futhi kuthuthukisa inhlalakahle yomdlali wabafundi.

Into engiyithandayo, ukucula kanye nokupheka. Umculo ungenza ngiye ngizizwe ngijabulile, ngikhohlwe ezinye izinto ezingenza ngingabi right. Ukupheka khona kuyangichithisa isizungu ukuthi ngibe ngipheka ngibe ngidlala umculo engiwuthandayo, futhi ngithanda nokuzikhipha ngivakashele izindawo ezingaphandle. Uma ngifika kulezo zindawo, ngithanda ukuthi ngifike ngidle, ngihlale phansi ngidle into engiyithandayo.

Izinto zokuzilibazisa ziyimisebenzi abantu abayijabulelayo ngesikhathi sabo samahhala, njengokufunda, ezemidlalo, umculo, ubuciko noma ukuvakasha. Ziletha injabulo nokwaneliseka.

Ngingababiza ngithi, asihlangane siyenze amaqembu. Ngithenge uswidi wokuthi uma sesiqedile ukudlala noma ngesikhathi sidlala sibe sidla uswidi, siphuza amajusi. Ngiyacabanga ukuthi lokho kungaletha injabulo kakhulu ukuthi babe nogqozi lokuthi sidlale. Wonke umuntu azizwe efakiwe.

Esikhathini samanje kunzima ukwenza abangani abasha, ngoba izingane sezinomkhuba wokuthi zidlale ngokwazana. Enye ingane uthole ukuthi izosaba ukudlala nabo ngenxa yokuthi izizwa ingamukelekile. Esikhathini samanje, futhi ayi imidlalo ayisekho mningi kakhulu ngoba izingane sezaba nomakhalekhukhwini, isikhathi esiningi isikhathi nje isisichitha, sezisichitha komakhalekhukhwini zibuka iy'nkundla zokuxhumana, zidlala yona imidlalo, koda komakhalekhukhwini.

Okokuqala, ukufaka amarampu namakheshi, ukuhlinzeka ngezinto zokusebenza eziguquguqukayo, ukunikeza izinhlelo ezibandakanya wonke umuntu, kanye nokuqeqeshwa kwabasebenzi. Ukuqinisekisa izihlalo ezifinyeleleka kalula, izindlu zangasese nezindawo zokungena. Lokhu kukhuthaza amathuba alinganayo kubafundi abakhubazekile ukuthi babambe iqhaza kwezemidlalo.

Imithelela engaba mibi ukutubeka nokusebenzisa ngokweqile ukulimala, ingcindezi yokwenza okuholela ekucindezelekeni nasekukhathazekeni. Ukukhishwa ngaphandle kwabafundi abangenamakhono amancane. Ukugcizelela, ukugcizelela ngokuqela ukunxoba. Amasu okunciphisa, amashejuli alinganiselayo nezikhathi zokuphumula, ukugcizelela kwezemidlalo nokusebenzisa ngokubambisana. Izinhlelo ezibandakanya wonke amazinga wamakhono. Gxila ekukhuleni nasekuthuthukeni komuntu. Lokhu kukhuthaza ukuzwisisa kwezemidlalo okunempilo nokuhle.

Ngangizizwa ngiziqhenya kakhulu ngoba iqembu lami lalijwayele ukuwina. Ngaleso sikhathi nganginomdlandla, ngiqeqeshekile, nginesikhathi, nothathando lokudlala. Njalo uma sidlala namanye amaqembu, iqembu lami lalihlezi lihamba phambili. Mina umdlalo engangiwudlala ngangidlala ibhola likanobhutshuzwayo, i-netball.

Uma othile ephula imithetho kungase kukhungathekise futhi kuthinte ukuguquguquka kweqembu nobungani ngokuthi, okokuqala ukuqeda ukwethembana. Okwesibili, kubangela ukungqubuzana. Ukuxhumana okucacile nokugcizelela ubudlabha bezemidlalo kungasiza ekwehliseni le miphumela.